Bengingazama ukugwema ukuthi ngikhokhe izimali zonyaka ngoba isigcino kugcina sekunenzuzo, ngigcina sengikhokha kakhulu, lapho sekugcina sekudleka mina kakhulu, ephaketheni.

Ngingazizwa ngikhathazeke kakhulu ngoba amapulatifomu afana no-mobile money, enza indlela ibe lula ukuthi ukwazi ukuthumela imali kumuntu, ongekho eduze kwakho ngoba enye indlela futhi ongayisebenzisa ukuthi uphathise umuntu nokuzibeka, nokubeka wena engcupheni, noma nokubeka imali yakho engcupheni yokuthi ingalahleka noma inini. Kanti ukusebenzisa i-platform, i-money platform le yemali, okuyi-mobile money yokuthumela umuntu ekude yenza ukuthi imali ifike kumuntu lo esuke imele iye kuyena ngaphandle kokuthi iziduke noma ilahleke.

Ebengingakwenza ukuthi ngicele usizo emphakathini or noma ngitshele umphakathi ngesimo engibhekene naso noma abomndeni ukuze kuzame ukuthi kuhlanganiswe kutholakale imali. Kuyothi-ke uma sekuhamba isikhathi, icala bese ngilifaka kwi-ombudsman noma kulaba abasuke bebhekele ukusebenza kwimishwarense, okuyi, yibo ababuka indlela yokusebenza kwabo. Bese-ke ke ngifake khona-ke icala lami. Ngifike nobufakazi bonke obuphathekayo ukuthi besiwukhokhela umasingcwabisane, ngakho-ke umshwalense unqume ukuthi ungakhokhi.

Yebo, zikhona izindlela zokuphepha ezikhundleni zezimali, ukuze uthumele imali kumuntu ngoba imali uma uyithumela nge-cellphone, isukiya kulo muntu osuke umbhalelile, kungaba inamba yakhe noma i-akhawunti namba. Igwema ukuthi abantu bengalokhu bephathe izimali ngezandla, nanokuthi imali yomuntu ingalahleki. Ubugebengu sekungenzeka ekutheni-ke umuntu uma eseyoyikhipha leyo mali, kungenzeka ukuthi kwenzeka khona emshinini lapho ezobe eyikhipha khona, noma kwenzeka ekuthenini mhlawumbe alahlekelwe umakhalekhukhwini la ubumthumela kuwo, bese itholwa umuntu onezinhloso zakhe, bese igcine isilahleka-ke.

Okubalulekile okumele ukuqikelele ngaphambi kokuba ukhethe umshwarense, inani lawo umshwarense, anokuthi weseka abantu abaneminyaka emingakanani kuya kwemingakanani, nanokuthi yini ozoyizuza, eqhamuka nawo lo mshwalense lo owuthathayo. Kunganingi-ke ongakuzuza-ke, kungenzeka ukuthi mhlampe, uyawukhokhela, mhlawumbe uma uqubekela ukhokhela kungekho muntu, mhlawumbe oshonile, emva kwesikhathi esithile, bekubuyisele imali ethile. Miningi-ke imishwalense-ke, ifika futhi-ke neyinzuzo eyihlukile.

Isikhathi esiningi amabhange aye ebiza kakhulu noma akhokhise imali eningi ngezinsiza ze-oberdraft. Imvamsa kuye kuhambisane nesimo somnotho, nanokuthi iyindawo amabhange asebenzela kuzona ayabiza, iyinto eyifana nani, nerenti, kuyabiza. Ngakho-ke ke, le mali le osuke uyikhokha khona, enye ingxenye yayo isuke ibhekela izinto eyifana nalezo.

Abangakwenza ukuthi isivumelwano sokuthi uma kukhona isimo sokuthi lapho bafika khona sebexabana khona, bayakwazi ukuklawuzelana, noma ukuhlephulelana le mali esuke ikhona ilingane nanhlanye. Noma kuye ngokubheka kokuthi umuntu ufake malini, nanokuthi uma kukhona isimo la sokungazwani khona, uzohamba nalokhu asuke efike nakho, noma lokhu asuke ekufakile kuyona i-akhawunti.